Nna ke moTswana, re ikaparela diphuti tsa letlalo tse di tseiwang mo diphologolong tsa naga, jaaka diphuthi tsa ntlo ya dikgosi, letlalo la tau kgotsa phute ya ntšhwa, dikobo le mekgabiso ya go tshwana le diketlhwana tsa letlalo le matlhare. Diaparo tsa setso di fetogile ka nako, mme gompieno di kopantswe le diaparo tsa selegae tse di rategang mo metseng ya setso.

Ke a dumela tota gore meaparo ya setso e ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, ka gonne e bontsha gore batho ba ikgantsha ka setso sa bone tota.

Moaparo wa setso o ke o ratang wa basadi ke wa basadi ba maZulu. Tota ke rata ka tsela e ba o dirileng ka yone, gape le gore o na le mmala e mentle.

Ga ke dumele gore meaparo ya Sezulu le Sexhosa ke yone e dirang gore basadi ba tsamaye ba sa apara mo mmeleng. Tota mongwe le mongwe ke ene a itlhophelang gore o batla go apara eng.

Tota fashion le diaparo, dibaga, o kgona go bona gore ke tsa setso tse feng ka gore re gotse re rutiwa gore batho ba maZulu, ka sekai, ba apara fashion-e ntseng jaana, kapa dibaga tse di ntseng jaana, ba Setswana ba apara tse di ntseng jang.

Mosadi yo o nyetsweng, gantsi, o tshwanetse gore a apare mesese e e leng gore e me telele e e fitlhang maoto, a seka a ntshetsa matsele kwa ntle. Ke go bontsha gore o tshwailwe ke motho wa, and e thusa gape le go mo tlhompe mo mmeleng.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalo la diphologolo tse di farologaneng, jaaka ntlo ya kgosi kgotsa tau. Ba dira diaparo tse ka letlalo gonne letlalo le botlhokwa mo botshelong jwa setso sa baTswana, le emela maatla, boikanyego le tlhompho. Letlalo le ka nna la gogolwa ke or-e le go petlhwa go dira diaparo tse di maatla, tse di ka tshegelang mo meletlong ya setso le ditiragalo tse di kgethegileng. Maina tsone ka nna bo phuthi, lekgapu, dikobo, , mogorwane.

Kamano gare ga setso le diaparo tsa basadi e botlhokwa thata, ka gonne diaparo di emela boswa jwa basadi mo setšheng sa bone sa setso. Diaparo tsa setso di bontsha boikokobetso, boselamose le tlhompho ya basadi mo setsong. Gape di thusa go amogela le go tshegetsa melao le mekgwa ya setso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Ka jalo, diaparo tsa basadi ga di nne fela ka ntlha ya go apesa, mme di na le botshelo jwa setso le maitshwaro a tshwanetseng go latelwa.

Ke akanya tota gore di ka kopantshwa le fashion-e, ka gore dinako di nna di ntse di fetoga gantsi. Nako e tsamaya, o kgona gore o kopanye seaparo sa setso le seaparo sa fashion-e, be nna selo se le sengwe.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka gore mongwe le mongwe o tshela mo setsheng se se nang le ditso tsa gagwe le mekgwa e e farologaneng ya diaparo. Tota diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao boswa, ka gonne di thusa go tshwara le go fetisa maemo a setso go tswa mo go lekoko le lengwe le le lengwe. Fa basadi ba apara diaparo tsa setso, ba bontsha tlotlo le boitshwaro jo bo maleba mo setsong sa bone, mme ba thusa go tswelela kapa go tsweletsa le go tshegetsa ditso le mekgwa ya setso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa leka-lekana magareng ga banna le basadi ka go ba fa dikgetho tse di tshwanang tsa diaparo, mme e tshegetsa boitshwaro jwa setso le tlotlo. Ke dumela gore e tshwanelana le metlha ya me.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi, di ama diaparo tsa basadi ka go fetola mekgwa ya setso, dipaterone tsa diaparo le dikgetho tsa madi tse ba di dirisang.

Batlhami ba fashion-e ya segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bone ka go kopanya meralo ya setso le thekenoloji ya selegae, jaaka go dirisa masela a setso, mekgabiso ya setso le mebala ya setso mo diaparong tsa segompieno. Seo se ka ya gore go tseya dilo tsa setso ka dikgoka mo fashion-eng go rotloetsa boitshwaro jwa setso, le gape go tsweletsa botshelo jwa setso mo bathong ba bašwa le go direla setso gompieno kapa segompieno le nakong e e tlang gore se tswelele go nna le bophelo.